Ngingajabula kakhulu futhi ngingazama ukuthi ngibonisane nabanye abakhona egcekeni ekuthenini nabo bathande ukubuka amafilimu amadala ngoba nami ngingasuke ngingababela ngolwazi lami engisuke nginalo kulesi sikhathi engangiphila kuso esedlule. Ngingababela nje ngibaxoxele izinto ezinhle ezimnandi ezanzenzeka nje kudala ngala mafilimu. Ngibaxoxele indlela okwakumnandi ngayo. Nabo begcine sebezizwa sebethanda le nto, nabo bethande ukuthi babe kunye nami bebuke la mafilimu akudala. Ngingakwazi impela nje ukuthi ngixoxe nabo, bayibone nabo le nto bayizwe ukuthi ya bayibone nabo bagcine sebesondela bethanda nabo ukuthi babuke la amafilimu akudala sigcine sesiwabuka ndawonye nje sonke sekumnandi.